Phapang e teng pakeng sa lebollo la setso le ho bolla sepetlele. Ntho ya pele sepetlele ho batla ho bolokehile, ka ha hona le dingaka tse tla kgonang ho hlahloba ebang motho a na le mahloko le hona ho mmeya leihlo ka mora hore a bolle. Thabeng le teng ho ntsona le menyetla ya teng ka ha o tla be so rutellwa ntho tse ngata tse kenyang le tsela tsa ho phela tsa setso. Tsela tsa ho hlokomela lelapa la hao, le wena o itlhokomele. Le teng ho ntso na le menyetla hape ha o shebile phapang ke hore sepetlele ho batla ho sa je tjhelete e ngata hakaalo ka ha o nka lebollo la setso, o tlo batleha tjhelete e ngata. Ho na le ditjeho tse ngata tse kenelletseng. Ha o sheba yona tseleng eo ya tjhelete le nako. Batho ba bang ha ba na nako ya hore ba ka dula kgwedi tse tsheletseng hona thabeng moo.

Tjhehe, ha dilemo ha se di ile, o so o tsofetse bophelo ba mahaeng, ke bona bo loketseng ka ha ho na le sebaka. Ntho ya pele o na le sebaka jareteng ya hao. Ditoropong ha se yo sebaka wa kgona ho tsamaya jareteng ya hao, o ntso otlolla maoto o le ka hara jarete. Toropong o tla qoqosela hore o ye mebileng mme mebileng ha ya bolokeha. Hape hae ho na le ntho tse ngata tse leng hore melao ya toropong ha di dumelle. Jwalo ka ha ho rua, motho a moholo a tsofetse aka kgona hore a ruwe. Mme a qhobe nako ka ho hlokomela diphoofolo tsa hae, melao eo. Ntho tse jwalo ha di kene toropong. O ke ke wa dumellwa hore o be le dikgohonyana tsa hao e tla be o tlotse molao.

Ho nepahetse haholo ha se ke nahana ho bolotsa ngwana e eleng leseya ka ha ke utlwela ho thwe le bohloko ha bolekane jwalo ka ha a se a itse ho holanyana. Ho ya ka nna ke nahana hore ke ntho e nepahetseng le ha mohlomong batho ba bang ba tla bua hore hobaneng ngwana a sa tlohellwe ebe yena a ikgethelang hore o batla ho bolla kapa jwang. Mara mehleng e re phelang ho yona. Ho a bonahala hore bongata ba batho bo ikgethela yona tsela ya lebollo. Ho betere hore a hle a bolle e sale leseya. Mme le maqeba ke ke utlwele ho thwe a fola e sale ka nako ha ngwana e santsane e le leseya.

Dijo tse phehwang sepetlele ha se dijo tse monate. Ebile ha di ya tlameha hore di be monate. Ho phehwa dijo tse nang le phepo tse ntlafatsang mmele tse tsamaisanang le dipehelo tsa naha tsa hore, batho ba tlamehile hore ba je dijo tse jwang. Ka hoo, ha hona nako ya hore di ka ba monate tsona hle, aa ha di hlabose hohang. Le ha ha ho sebedise mafura ha ho phehwa dijo tseo, ka ha re a tseba bokotsi ba mafura. E leng ona e re ha re le hae re batla di be le mafura hore di be monate. Tseo ke dijo tse phehelwang hore motho a je a matlafale. Ho kgone ho lwantshwa bophelo ha ho shebuwe tse ngata hohang.

Dumelang bana kajeno ne ke tlo o kgalemela ka taba ena ya lona ya ho nwa jwala. Jwala bo kotsi haholo haholo haebane o santsane o le ngwana. Bo na le tsela ya ho tshwara tsela ya ho hola ha o hole ka nepo. Jwala hape ntho ya bobedi bo kenana mading. Ha se bo kene mading ha o sa kgona ho phela ka ntle ho bona. Ho hlokeha hore o nwe jwala hore o kgone ho tsamaisa dintho tsa hao. Taba ya boraro ke taba ya tjhelete jwale bo bitsa haholo. Jwala bo ya tura. Mme ha o le ngwana sekolo, o tlo tla o e nka kae tjhelete eo? Ke yona tsela e tlo lebisa hore o kene bokebekweng, o qetelle o le tjhankaneng, ka o tlabe o re o izamela tjhelete ya jwala. Taba ya bone ke hore jwala e etsa hore o ske wa bona hantle. Bo tlo kena haholo dithutong tsa hao, o keke wa kgona hore o be wa mamella dithutong, ebe ka tsela eo o ya feila.

Ke ka di reka dihlahiswa tsa bophelo tse tswang platform-ong ena e bitswang ka hore ke social media. Ka ha kamora sewa sane sa Corona kapa yona COVID-19 ebile wa bonahala ha kgwebo tse ngata se di ile ka tsela yena ya ho ke bapatsa ho di-social media. Le nna ke ile ka reka hangatanyana. Ene hwa di ya tshepahala. Feela o lokela hore o ele hlooko tse ding tsa dinthwana tse ding. Hore o seke wa qetella o jewe o sa fumana thepa ya hao. Ho feta feta moo, ha ho bothata, social media e bonahala e le yona tsela e ntseng re tla tswella re ya pele ka yona. Ho ya pheleha ka yona ho a sebetseha ho yona.

Ho ya ka pono ya ka, moshemane a ka nka maikarabelo ha emisitse ngwanana. Tsela ka number one, a tsamaye le yena ho ya clinic-ing hohle mo ho hlokehang hore ngwanana a ye bakeng tsa bophelo ba lesea leo le tlang. Moshemane o tlamehile le yena a be teng. Ka tsela eo se ntse re mo ruta hore le ha leseya le fihla a kgone ho nka maikarabelo, a tsebe hore e se e tloba motswadi wa motho. Mme le yena o tlamehile hore a kene ka setotswana. Tsela ya bobedi, e bang ngwanana a tla emiswa sekolong le moshanyana o tla tlameha hore a emiswe le yena sekolong. Le ha Leseya le se le fihlile, moshemane o tlo tlameha ho tlo nka maikarabelo ho ba ne le nako e le yena a salang le lesea leo. E nngwe ngwanana a sa le le lona.

Re fumana melemo e meholo ka di-clinic tsa rona tse seng di sebetsa dihora tse mashome a mabedi le metso e mene. Ho ile hwa hlokeha ka nako e nngwe le bosibu. Ho a hlokeha hore ke potlakisetswe sepetlele ke potlakisetswe clinic-ing ka ha ke yona e haufinyana. Mme le koloi ha ke se na yona, nna. Ke ile ka kgona ho kopa koloi ho moahisane, ka baka la hore ho ne ho le haufi ka tsela e makatsang, moahisane ha ka a nlefisa. Mme bophelo baka bo ile ba bolokeha. Ho ne ho le tlokolotsi ne ho hlokeha hore ke bonwe ke tsa bophelo ka yona nako eo. Sepetlele se sebakanyana le moo ke dulang. E bang e ke tlamehang ho ya sepetlele, ke na le tshepo ya hore e nkabe mohlomong bophelo baka bo saka ba bolokeha kae nako e neng bo hlokeha hore bo bolokwe ka .

Mona Afrika Borwa ditokelo tsa thobalano ke ntho e re e hlaloseditsweng ho tloha dikolong. Re santsane re le dikolong tse tlase se ntse re rutwa, re hlalosetswa ka yona ho ya dikolong tse phahameng. Re rutwa re hlalosetsa le ho ya ditliliniking le dipetlele. Ha re fihla re santsane re emetse ho tlo bonwa ke dingaka re ntse re tswella, re hlalosetsa moo teng ha ke tsebo e batsi, e re e fuweng, e mohlomong re ka reng se re ikgethela hore re seke ra e sebedisa. Empa yona ke tsebo e re fuweng ha ke bone ho ka feta ka tsela e, mmuso le di-clinic di sebeditseng hore re tsebiswe. Ha ho letho se patuweng, nthwe e nngwe le e nngwe e tlohang re etsa re tloha se re etsa re tseba hore hobaneng le hore ho tlo etsahalang. Ha re soka re patelwa ditaba, ha ho tluwa ditokelong tsa thobalano, re di fuwa, di felletse, di le jwalo.

Ho ya ka tsela e nna ke bonang ka teng ke bona ekare re le batswadi re siya mesebetsi kaofela, re siele sekolo hore se tla e etsa. Ntho tse ding di hloka ha sekolo se di entse. Le rona re le batswadi re nenne re bue le bana ba rona. Re ba elelliswe kotsi ya ho ima e sa le batjha, menyetla e tla tlang e ba feta ka baka la hore e tla be se le batswadi ha thaka tsa bona, di hatela pele. Ke bona eka ha rona batswadi re ka kena ka tsela e dikolo di keneng ka yona re kopanang, ra etsa ntho e le nngwe tlokotsi enana e ka hlolwa. Boholo ba nako se rona batswadi ha re bue. Ka nako enngwe? Ngwana o nka ntho ha ho tswa ho motswadi wa hae wa e amohela. Ha e tswa sekolong e nka hore ae tjhehe hoba motswadi ha so ka e bua nthwe jwalo, ho tjho hore ha e thata ka tsela e bona ba e buang.